Ee, ka gonne ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di dira gore batlhokatiro ba palelwe ke go batla tiro le go tsenela kgwebo ka gonne ga ba bone bokgoni go ikgakolola ka bonako.

Ke tlhopha data e kgethegileng ka gonne e theko e e kwa tlase ya madi a a ka nang thirty rand ya beke tse pedi, e lekana se ke se dirang mme e boloka madi ke kgona go tsena mo mafaratlhatlheng a le mantsi ka nako e le nnye ya dibeke tse pedi.

Ke reka data ya inthanete le mafaratlhatlha a a tshwanang le WhatsApp le Facebook ka madi a a lekanang le tshwarana ya sebaka se se lekanang beke tse pedi. Fa mongwe a batla data o tshwanetse go lebelela mofuta wa data o tshwanetseng se a se batlang go se dira ka data eo mme a lebelele ditlhwatlhwa le ditheko tsa data eo, nako ya go dirisa data le gore o dirisa network-e efe ya data le boikanyego jwa data.

Data e e ka itumedisang ke ya five gig go fitlha go ten gig gore ke e dirise kgwedi yotlhe gape nkare data e tsene mo letsatsing la ntlha la kgwedi gore ke bone tshenyegelo e nka e fitlhelang go tloga ka letsatsi la ntlha go fitlhela bofelo ba kgwedi.

five G e tla fetola tsela e re dirisang tshedimosetso ka go dira gore tshedimosetso e tsene le go tswa ka lebelo le le oketsegileng ka nako e e kwa tlase ya go ema mme e bula menyetla e mentsi ya madirelo a a kwa godimo le ditšhono tse di sa tshwaneng le tsa pele. Madirelo a a tsenngwang mosola ke dikopo tsa kgwebo ya inthanete le didiriswa tsa bongaka.

Sa ntlha o reka airtime ya network-e e o a e dirisang mo mogaleng wa gagwe. Sa bobedi o tsenya airtime ka khoutu ya mogala wa network ya phone ya gagwe fa e tsena o tlhopha data morago o tla fitlhela molaetsa o bontsha gore data e tsentswe, o tsena mo di-settings-ing tsa mogala la wa go bula mobile data gore data ya gago e kgone go dirisega, jaanong a ka tsena mo mafaratlhatlheng a gagwe a ikgolaganya le ditsala le ba losika.

Fa data ya me e ka fela pele ga nako ke tla reka e nngwe ka netefatsa gore ke dirisa ka botlhale le ka tsela e e nepagetseng. Gore ke netefatsa tse gore data ya me e bolokegile nka tima data fa ke sa e dirise le go lekola gore ke dira eng ka yona kgotsa ke dirise Wi-Fi fa ke na le yona.

Nna ke rata go reka mowa mme ke fetolele go nna di-data ka gonne fa ke sa e dirise e yotlhe nka e dira gore e nne metsotso.

Ee, nka kgona go aroganyetsa data ka go dirisa hotspot. Sa ntlha netefatsa gore mobile data e bulegile mme gape o bule le hotspot, tsala ya me ena o tla bula Wi-Fi mo mogaleng wa gagwe mme morago a kgetha leina la hotspot ya me ga fetsa a dirisa data ka mokgwa oo.

Mo isagong, dithulaganyo tsa data ya megala di ka fetoga go latela tlhokego e e tseneng e gola ya go nna le kgolagano e e potlakileng, go bonala jaaka re tla bona go tswelela ga unlimited packages mme limited packages di tla nna teng fela go thusa ba ba nang le ditlhoko tse di kwa tlase badirisi ba tla rua le thomelo ka diphuthelo tse nonofileng tse di kgonang go ikamogela le maemo a bone.

Ee, tiriso ya mogala e botlhajana e siame go dirisiwa ke baithuti ka gonne baithuti ba kgona go ithuta bonolo le ka bonako le gore ba bone tshedimosetso ka bopelotelele le gore ba kgone go ikamogela ka bonnye mo thutong ya sejo senye thata-thata e nolofatsa kgolaganyo le barutabana le baithuti bangwe go rutana ka tse di rutiwang kwa sekolong.